Ukwenyuka kwemali yokubhadela ibhesi, kuvamise ukubangelwa ziindleko zokusebenza yokugcinwa kwe-service ingasi ngqo, umthelela wabatjhayeli.

Ibubulo legwayi kufanele litjhugulukele emabhizinisini asimemeko, lehlisa ukulimala kwebhoduluko, begodu lisekele amagadango wezamaphilo womphakathi ukunciphisa imithelela emimbi yegwayi.

Abasebenzi beenthuthi zomphakathi beSewula Afrikha baqalene neentjhijilo ezikulukhulu, ngebanga leenkonzo zezitimela ze-PRASA ezitlhagako. Okufaka hlangana ukugcwala kwabantu, ukulibaziseka, ukunyuka kweendleko, ukutshwenyeka kokuphepha, ulahlekelwa mkhiqizo, kanye nomthelela omkhulu wezomnotho. Ekugcineni okuthinta iindlela zokuphila zabakhweli nokuphila kuhle.

Umthelela wokwehlisa kwemali yokubhadela ibhesi kibogogo nobomkhulu . Ukuya ngobujamo babo okufaka hlangana ubujamo bezemali, ukuthutha nokufikelela kwezinye iindlela zokuthutha. Okungenza bona kubenesizo lezezimali, nokukhamba okungezelelweko.

Abatjhayeli bamalori ku-N one eSewula Afrika kufanele balandele imithetho yama-hour, wokutjhayela, ukutlhogonyelwa kweekoloyi, ukuvikeleka kwemithwalo, nokutjhayela ngokuzivikela. Ukuqinisekisa ukuphepha nokuthobela imithetho.

Kubangela ukulibaziseka, ukuphambuka nokukhanselwa begodu kuthintwa isikhathi sendiza. Ukusetjenziswa kwamafutha kanye namava womkhweli.

Kwenza bona kubelula ukufikelela emisebenzini, ifundo, ukuzigedla kanye nemisebenzi eqakathekileko lokha nakahlanganisa amabhizinisi neemakethe nabathengisi.

Angivumelani, woke umuntu osendleleni kungakaqalwa bona utjhayela ikoloyi yakhe nofana awa, kulindeleke bona alandele imithetho yomgwaqo. Ukuqinisekisa ukuphepha, nokuhleleka okunganaki imithetho yomgwaqo, kungabangela ingozi, ukulimala ngitjho nokuhlongakala.

Nangabe umtjhayeli webhesi uphuzile, akakhweli kufanele baqale bahlole iindaba ezitjha nge-App nofana iwebhusayithi yesistimu yokuthutha.

Iye kungenza ngcono ukukhamba kweenkoloyi kwezinye iindawo ngokugcina amalori akhamba kabuthaka, angangeni emigceni ekhamba msinya, kodwana kungadosela ekutheni kube nokuminyana okukhulu kwezinye iindawo. Khulukhulu lapho amalori ahlangana khona, nofana atlhoga ukuhlangana. Yindaba ehlangahlangeneko enenzuzo nemiraro engaba khona.

Iye kuyasiza khulu ukubandula abatjhayeli bamalori ngeenkambiso zokuphepha lokha nabathutha ipahla.

Abakhweli bamabhayisikili amabanga amade, baqalana neentjhijilo ezihlukahlukeneko zomzimba, zokusebenza nezingqondo lokhu, kufaka hlangana ukulawula ukungakhululeki emzimbeni. Okufana nezilonda zesihlalo kanye nobuhlungu bemsipha, ukukhamba ebujameni bezulu , ubudisi nendawo nokugcina ukuzikhakhazisa nokutjheja iskhathi eside.

Izaphulelo zembesi zabantu abathatha umhlalaphasi, zingenza ngcono ikhwalithi yepilo yabo, kodwana zingaphasi imali yeenthuthi zomphakathi, begodu ziphazamise ukutshwenyeka ngokulunga ebantwini abasesebatjha abangaba batlhaga.

Ingafaka hlangana umtjhayeli weteksi nofana amagama angakahleleki, ngokuya ngomuntu otjhayelako nofana ukubukeka kwakhe.

Iye kuliqiniso bona amalori athutha ipahla nge-N one neminye imizila emikhulu, anomthelela omuhle emnothweni weSewula Afrika. Ziqakathekile ekuthutheni ipahla, ukusekela amabubulo ahlukahlukeneko, nokufaka isandla emsebenzini woke wezomnotho.

Ukuthatha ibhesi ukuya emsebenzini kungaba yinto edanisako ngebanga lezinto ezihlukahlukeneko, ezifana nokulibaziseka okulindelekileko, ukugcwala kwabantu, iindlela ezilinganisiweko kanye nokugandeleleka kokukhamba ngendlela yokuthutha umphakathi engathembekileko.

Umehluko omkhulu phakathi kokutjhayela phezu kwe-gravel nokutjhayela phezu kwendawo evaliweko, kukobana kunganamandla khulu wokukhamba phezu kwe-gravel. Lokhu kungenca yokuthi i-gravel yindawo ekhululekileko, amasondo anethando elikhulu lokutjhelela okuthinta umtjhayeli ukulawula ikoloyi.

Iphuzu elikhulu lokuba neendlela zamabhesi ezizinikeleko kuthuthukisa ukusebenza kuhle nokuthembeka kweenthuthi zomphakathi. Ngokwenza imizila ehlukileko amabhesi angabalekela ukuminyana, ukurholela ekutheni kubenesikhathi sokukhamba esirhabako nesiqakathekileko.

Nawuvalelekileko ebhesini elithatha ibanga elide bekaphambili ukuhlala ukhululekile, ujabulile begodu kuqhumene. Zibandakanya emisebenzini efana nokufunda, ukulalela umvumo nofana ukubukela amabhayisikopo. Nakungenzeka hlanganyela nabanye abakhweli, lula imilenze yakho lokha nawujamako begodu uhlale unamanzi.

Ukunyuka kwemali yokubhadela ibhesi kubangelwa kukhuphuka kweendleko zokusebenza khulukhulu ukunyuka kwentengo yamafutha kanye nokukhunyuka kwamanani, okuthinta ukutlhogonyelwa nezinye iindleko.

Abantu abanengi bakhetha iinkoloyi zangasese ukudlula iinthuthi zomphakathi ngebanga lezinto ezifana nokulula, ukutjhuguluka kanye nezinga eliphezulu lokududuzeka kokulawula.

Ukunyuka kwamanani kaphetroli kungaba nomthelela omkhulu emahlelweni wokukhamba nama-holiday womndeni ngokukhuphula iindleko zokukhamba, okungenza bona kubenamakhambo amafitjhani, ukukhetha indawo eziseduze nekhaya nofana ukukhetha imihlobo yokuvakatjha engabizi imali efana noku-camper nofana ukuhlala.

Ukunyuka kwentengo yamafutha kuthinta abatjhayeli ngokuthi ukukhuphula iindleko zokuthutha, ukutlhoga ukutjhugululwa kwesabelomali, ukutjhugulula imikghwa yokutjhayela, ukwehlisa ukutjhayela, ukusebenzisana kweenkoloyi, ukufaka isandla emiphumeleni yezemnotho, iindleko eziphezulu zepahla nama-service. Ngokupheleleko iintengo intengo ephezulu yamafutha ingaphazamisa imali yabatjhayeli begodu ukuziphatha kwabo.

Ngiyavuma bona urhulumende kufanele alawule intengo yamafutha ukuvikela abathengi. Ukuqinisekisa ukunzinza kwezomnotho nokuthuthukisa iinhlalakahle yezenhlalakahle ngesikhathi alinganisa amandla wemakethi. Ukubalekela imiphumela engakahlosiwe.

Iye, kunenzuzo eziqinisekileko zokusebenzisa iinkoloyi ezincani zangasese, khulukhulu eendaweni ezisemadorobheni, lokhu kufakahlangana ukukhamba okukhulu, ukupakalula kanye nokusetjenziswa kwepetroli okungenzeka kubephasi kanye neentengo yokuthenga.

Njengomkhweli webhesi ukunyuka kwentengo kuyakuthinta ngokwezezimali kukugandelela bona usebenzise imali yakho yoke enengi ekukhambeni. Okungenzeka kurholele ekutheni uthole imali encani isidingo sokutjhugululeka kwezinye iindlela ezitjhiphileko nofana ukutjhiya amakhambo.

Intengo yamathikithi webhesi kanengi ayitholi ukwehla ngentengo yamafutha ephasi ngombana abasebenzisi basebenzisa abasebenzisi basebenzisa ukwehliswa kwentengo ukubhadela ezinye iindleko zokusebenza. Ukwakha kabutjha inzuzo ngemva kweenkhathi zeendleko eziphezulu zamafutha nofana ukugcina ukunzinza kwentengo kunokobana kudlulisele imali ebekiweko kubathengi.

Ukukhutjhulwa kwemali yokubhadela ibhesi kulimaza abasebenzi bemakhwitjhini ngombana ngokuvamileko ukukhuphuka okukhulu kwemali yokubhadela kungumthwalo wezezimali owengeziweko ebantwini abasebenzako okungenzeka sele banemirholo elinganiselweko begodu bathembele eenthuthini zomphakathi kuya emsebenzini.

Ngaphambi kokukhuphula intengo yamathikithi webhesi kufanele kubenekambiso ebonakalako efana efakahlangana ukukhulumisana okucacileko ngeenzathu njengeendleko zokusebenza ezikhuphukileko. Isaziso esinengi somphakathi kobana amakhambi amakhasimende azilungise begodu mhlamunye nokuhlolwa kokuthuthukiswa kwevesi kwe-service ukuthethelela imali ephezulu.

Abasebenzisi kufanele bacabange ngeendleko ezikhuphukako zokusebenza ezifaka ezifana namafutha nemirholo kanye nomthelela ekuthengiseni kwabakhweli khulukhulu abakhweli abarhola imali encani.

Iye, urhulumende kufanele angenelele lokha iinkhamphani zamabhesi nazikhuphula iindleko khulukhulu lokha iinthakathi ziqakathekile begodu neenkonzo ezibizako zitlhogeka emiphakathini ukukhandela ukukhuphuka ukuqinisekisa ukufikelela ukufikeleleka nokuhlangabezana neenhloso zomthethokambiso wezehlalakuhle ezifaka ezifana nokuzibandakanya kwezomnotho nokufikelela eentlogweni ezisisekelo.

kweentengo zamabhesi kungenza abanye abatjhayeli beenkoloyi basebenzise iinthuthi zomphakathi kodwana kanengi akukaneli ngokwakho ukutjhugulula abasebenzisi beenkoloyi abazinikeleko.

Ukunyuka kwemali yokubhadela ibhesi kudoswa bujamo njengokunyuka kweendleko zokusebenza ezifana namafutha begodu ingasi ziinkhampani ezikhohlisa abakhweli.

Ukukhutjhulwa kwemali yokubhadela ibhesi kanengi akuqali ngokwaneleko umthwalo ebantwini abatlhogako nangaphandle kwemigomo yabanye abaphathi bezokuthutha ukugcina iinkonzo zithengeka.

Awa, intengo yokukhamba ngebhesi ibanga elide kanengi ayilingani nobujamo bezomnotho bomphakathi khulukhulu emazweni asathuthukako lapho iindleko eziphezulu zingathatha isabelo semiholo encani yemindeni ehola imali encani.